Into abanoyenza ukuze ifekelele kumntu wonke eMzantsi Afrika kukuba bahlise amaxabiso abawathengisa ngawo idatha, kuba siyafuna uba nedatha but abanye abantu abanayo imali yokuthenga idatha. Ukuze bafumane idatha baxhomekeka kwiimali zepenshini okanye kwiimali abaziphiweyo.

Ndiyijonga kaninzi mna ibhalansi yam. If ndisandongena kwi-intanethi ndadawunlowuda into, then ndibuye ndibuyele kuyo ndiyoyijonga uba ingakanani. Ukwenzela ndingaphelelwa yidatha okanye ndingothuki xa sendiphelelwa yidatha, ndithi bendinedatha enga kanti seyiphelile ngoku, ndibe ndingakhange ndiqalise kwasa ukuyijonga uba ingakanani ibhalansi yayo.

Idatha, irutha yakho esebenza ngebhetri iluncedo kakhulu xa kukho i-load shedding ngoba uzohlala u-connected wena noba akukho mbane. Kanti xa usebenzisa irutha lena esebenza ngombane, ukumka kombane nayo izawucima ingakwazi ukusebenza. Kuzawufuneka ulinde kude kubuye umbane, kanti lena yebhetri yona kulula, xa kucime umbane ayicimi yona.

Ewe, umntu angakwazi ngokuba ezinye iilwimi xa zithethwa phaa ziyabhalwa apha ngaphantsi, ziyaguqulelwa kwelo lwimi lwesiNgesi ukuze zicacise ukuba okay lona umntu uthini ngeli xesha, uthini nalona uthini. Then kulapho sikwaziyo ukuzifunda khona iilwimi, uyazi uba okay uba ndithi, ndithetha ukuthi.

Xa ungene kwiWi-Fi ngerutha, okokuqala, useyiva kwidatha and useyiva kwipokotho yakho. Awuzumane ukhupha imali yothenga idatha ibe irutha yakho ikhona ino-unlimited wenyanga yonke. Wena uzobhatala laa mali yakho yenyanga, then u-connected inyanga yonke kwirutha.

Kaloku tata iminyaka iyatshintsha, njengoba itshintsha neminyaka nezinto ziyatshintsha. Iteknoloji seyenza iimpilo zethu zaba ngcono. IDVD ngoku asisayidingi kakhulu, sinayo iWi-Fi, sinayo neTV esi-smart TV, apho ungakwazi ukungena khona kwi-intanethi ukhangele igama lale filimu oyifunayo and uyibukele kwi-intanethi ngeWi-Fi kunoba sisebenzise iDVD. Azisasebenzi ngoku iiDVD.

Ndizawuvakalelwa kabuhlungu, ngokuba lena idatha ebendiyithengile bendiyithenge ngenjongo yoyisebenzisa. Kwenzeka uba yaphela ndingekayisebenzisi, ngoku kuzofuneka ndiphinde ndithenge enye kwangenye imali. Ngenye yeendleko nje esepokothweni yam leyo nje e-unnecessary .

Loo nto ithetha ukuthi abantu basemaphandleni bafumana i-intanethi mahala. And also bafumana, bayakwazi ukubukela izinto zabo abazithandayo kwi-intanethi bengasebenzisi datha okanye bengakhuphi mali ezipokothweni zabo for uthenga idatha.